Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokwa tiro ka tsela e kgotsofatsang le masisi bogolo jang mo lefatsheng le le ikagileng ka thekenoloji, fa ke dikarolo tse di ka tlhalosang ka fa di amanang ka teng, go thibela botlhokatiro go batla tiro, go thibela thuto le bokgoni jo bošwa, go kgaoganya botlhokatiro le tshedimosetso ya bošweng, go thibela tshireletso ya semowa le tshegetso ya setšhaba, ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di tsenya botlhokwa tiro mo seemong se se masisi le go feta ka go ba kgaoganya le ditšhono tsa tiro, thuto, tshedimosetso, kgwebo, le setšhaba.

Ke dirisa data ya puo le megopolo e e akaretsang dipotso, dikarabo, megopolo ya batho, ditemana tsa dipuo tse di farologaneng le dintlha tse di malebana le maemo a botshelo jwa letsatsi le letsatsi, data e tsenngwa mo mekgweng e e farologaneng e e dirisiwang ke botshelo jwa me jwa go ruta, ke itse gore data e itsheka tsheka gore e rekiwe bokae ka ntlha ya mofuta wa yona le mogolo wa data, le fa ke ntse ke tsamaisiwa ke open AI data eo ke e dirisang itshepisiwe kwa ditiro tse di sa bonagalang, mme ha ke e reka ka ditshenyegelo tsa kotlhao tse di tlwalegileng, ke tlhopha data e maleba e e nang le bokgoni jwa go thusa go tlhaloganya dipuo tse dintsi le maemo a botshelo, e nang le boleng jo bo kwa godimo tsela ya go bala sebaka sa data e e dirisiwang ke tswa e le kgolo kgotsa e feta go ya ka tlhogo ya data.

Tlhwatlhwa ya data e bolella gore o rekile bokae jwa data jaaka megabytes kgotsa gigabyte motlhala o kabo o rekile five gigabyte tse ya data mo kgweding e e fetileng, lobaka lo ke le dirisitseng one le ka nna go tswa mo malatsing a le malwa go fitlha mo kgweding yotlhe, fa o batla go reka data o tshwanetse go leba-leba bokae jwa data o e tlhokang lekanya gore o batla ka kgwedi go ya ka tshegetso ya gago.

Fa ke dirisa data mo botshelong jwa me jwa letsatsi le letsatsi data ya tlwaela go nna magareng ga three gigabyte go ya go five gigabytes ka kgwedi, ke rata gore data e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi ka gonne go fa karolo ya kgwedi yotlhe go simolola ka nako e tlhomilweng.

Go fetoga ga tsela ya go dirisa tshedimosetso five g e tla dira gore re kgone go laisa le go romela tshedimosetso ka lebelo le le golo go feta le le faneng pele, go raya gore go leba difilimi dipapadi kgotsa dikgakololo ka inthanete go tla nna bofefe jaaka go bula founu, madirelo a tla tswelelang mosola thata ke five gig o kgona go dira telemedicine ka botswerere, ngaka e ka tlhola molwetsi yo kgakala ka inthanete e dirisa didiriswa tse di kgonang go bona dipharologano mo mmeleng wa gagwe ka nako ya mmatota, ditšhono tse di ka nnang tsa tlhaga thekenoloji entšha e tlaa tlhoma madirelo a mašwa mo ditoropong le metseng jaaka go tlhoma diphologolo tsa five g tlhokomelo ya network-e ditiragalo tsa dijithale le dikgobe tse di ikemetseng.

Mogala o tshwanetse go nna le sim card tsala ya me e tshwanetse go tsenya sim card ya khamphane e fang data mo mogaleng, tsela ya go reka data a ye kwa lebenkeleng kgotsa kwa shopong a reke airtime-e madi a airtime a ka dirisiwa go reka data fa a sena go reka data a daele mokwalo wa go reka data, tsela ya go dirisa data fa mobile data e setse e buletswe tsala ya me e ka dirisa data go tsana inthanete, ka go romela molaetsa ka WhatsApp go buisana ka lentswe kgotsa sefatlhego, go bula Facebook YouTube TikTok-o le tse dingwe.

Fa data e ka fela pele ga nako o tshwanetse go batla lebaka la seo gongwe o dirisa ditiriso tse di jang data thata kgotsa o letla data go dirisiwa ke App le fa o sa di dirise go netefatsa gore data e bolokegileng o ka dira tse di latelang tima mobile data fa o sa o dirise dirisa Wi-Fi fa e le teng bogolo jang mo gae kgotsa ko tirong, beya data limit mo founung go go thusa go itse fa o atamela go e fetsa, tima background data ya ditiriso tse o sa di diriseng gantsi.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke kgetha go reka mowa mme ke o fetola gore e nne data lebaka la ntlha ke kgetha tsela eno ka gonne e kgontsha go laola moya ya wame sentle, go boloka madi nka leta a go reka data fa go na le special offers kgotsa bonus bundles tse di tlhokang airtime-e le go laola madi sentle.

Ee go a kgone gore go ka aroganya data ya gago le tsala ya gago a le mo lefelong le le engwe ka ditsela tse di rileng tse di tshepegalang, fa ke dikgato tse o ka di dirang go mo thusa netefatsa gore wena o na le data e e lekaneng, kgotsa o romele kopo ya tiro ka bo ene ka email kgotsa o mo rekele data a romele ka bo nyene.